Ke a leboga potso ya gago go bua ka kgetlho le go fofela go tlhotlheletsa maikutlo a a farologaneng ka ntlha ya maemo a motho le sebaka. Fa ke pagama sefofane ke ikutlwa ke na le boitumelo le kgatlhego, go fofela go fa maikutlo a boikhutso maikutlo a kgatlhego le go bona lefatshe ka tsela e e farologaneng, jaaka o lebile fatshe mo godimo. Fa sefofane se simolola go gogela kwa godimo go na le maikutlo a tlhotlheletsang le a tshwanetseng go lemoga kgatelopele, matlho a go bona dilo tse di o bona mafelo a a tseneletseng, metsi, mebala ya tlhago, le ditlhopha tsa batho ka botlalo.

Ke ka ntlha ya eng fa ke rata go pagama sefofane, ke a e rata potso e sa ntlha ke go bona lefatshe ka tsela e e sa tlwaelegang go fofela kwa godimo go tsenya maikutlo a boitumelo le kgatlhego go kgona go bona mebala ya lefatshe, dipoloko tsa metsi, le tlhago ka diponelopele e e boikhutso le go tsoga mo botshelong. Go fofela go ka nna tsela e e molemo ya go ikhutsa go itshegetsa le go bona dilo tse di botoka tsa lefatshe le le nang le tsone. Boemo jwa maikutlo a a kwa godimo go bona lefatshe ka fa tlase go dira gore maikutlo a gore o motlotlo le go amogela botshelo a godile.

Gotlhele ke tla go tlhalosetsa kgato diakhaonto gore tsala ya gago e kgone jang . Sa ntlha go dira ditefo tsa sefofane, sa bobedi go netefatsa ditokomane tsa maeto, sa boraro go tswenwa kwa boemelong jwa sefofane mo nageng ya gago, sa bone go tsamaya sefofane go ya Nigeria, sa botlhano fa o goroga kwa boemelong jwa sefofane kwa Nigeria, sa bothataro go tsamaya kwa lefelong la gago kwa Nigeria a dirise ditshwantsho tsa maeto kgotsa baemedi ba tšhelete tsa naga go ya kwa lefelong la gagwe, a dirise ditsela tse di sireletsegileng le tse di tumileng tsa go tsamaya mo nageng.

Ke potso e melemo e, dilo tse ke di ratang ka tiriso ya dibese mo toropong santlha tshwanelo ya go dirisa ke batho ba bantsi, dibese di thusa batho ba ba senang dikoloi tsa bona gore ba kgone go tsamaya mo toropong ka go bona tsela e theilweng ebile e sa dirise madi a gago a mantsi. Sa bobedi go fokotsa dikotsi tsa tsela, fa batho ba ka dirisa dibese go ka fokotsegela kgwebo e ntsi ya dikoloi mo tseleng, mme seo se fokotsa dikotsi tsa ditsela le kgatelelo mo mogopolong. Sa bo raro gore go fokotsa tshenyo mo di tikologong, dibese tse di tsamayang sentle jaaka tse di dirisang di ka fokotsa tshenyo ya moya le go thusa mo tikologong.

Ke potso e botlhokwa, sa ntlha go itse ka mokgwa o a go e dirisa batho ba bangwe ga ba itse ka fa ba tshwanetseng go reka, go tlatsa le go tsena ka karata e e botlhale. Mathata a thekenoloji, karata e ka nna e se mo kgotsa go phomola madi, ka ntlha ya di konofolo tsa thekenoloji kgotsa dikarolo tsa sekgomaretsi, dikokelelo tsa ditshebeletso di ka nna tsa nna tshegetso fela mo metlheng e mengwe, go tlhoka ditlhopha tsa go top-a bo kgotsa a go reka, fa mafelo a rekang karata kgotsa a top-a sa itsewe kgotsa a sa kgotsofetse go dira gore go nne thata go dirisa karata.

Potso e botlhokwa thata se se dirang gore motho a nne mokgweetsi yo o siameng wa bese, santlha boikarabelo le botshepegi, sa bobedi tsela ya go tsamaisa ka tlhompo le kagiso, sa boraro tsebo e e lekaneng ya ditsela le molao wa tsamaiso ya dibese, sa bone boikanyego mo tirong, sa botlhano go thibela dikgwetlho tsa ditsamaiso. Mokgweetsi yo o siameng wa bese ke yo o nang le boikarabelo, maitshwaro a rategang le tsebo e e lekaneng ya go tsamaisa batho sentle le go netefatsa polokego, ba dira gore maitemogelo a baeti a nne a monate, a sireletsegileng a le a tshwanelang.